Hobane boraditekesi ba bang ba na le tello le lenyatso. Ke batho ba dulang ba emetse ntwa ebile ha ba kgone ho bua ka moya o fatshe. Ke ka hoo batho ba dula ba tshohile kapa ba itholele.

Ke kgetha tekesi hobane tekesi e tlo kgona ho nketsetsa tjhelete ebile tekesi e kgolo ho feta koloi.

O lokela ho lo ema moo bese e tlwaetseng ho ema teng ebile o tshwanetse ho tseba nako ya bese hore e tlo fihla nako mang.

Monate wa tekesi e kaba ditulo tsa teng, di dudisa ha monate ebile hore e be monate e ka ba le mmino o letsitseweng.

Ke a tseba tjhelete ya tekesi e dula e nyoloha. Ha ke motho a ratang ho tshwara tjhelete e felletseng, ke motho a ratang ho tshwara tjhelete e ngatanyana hobane ke a tseba ka matsatsi a mang ke tla iphumana ke le mathateng.

Eya, dibese di a kgona ho tshwara nako ebile di a phakisa ho fihla moo tshwanetse o theohe teng.

Ha ne ke le monyane, kwana seteisheneng mo di emang teng kaofela. Terene e nka nako ho fihla ebile e nka nako ho fihlisa moo o tshwanetse o theohe teng hobane e tsamaya e ntse e theola batho diteisheneng tse fapaneng.

Ne ke nahana re qale re lokise mangolo a rona a visa hammoho le passport tsa rona, re ipatlele sebaka sa sefofane ka ho sebedisa mohala ebe re tla ikgethela sefofane sa Manku hobane ke sona se theko e fatshe.

Ntho e bohlokwa ke hore o tshwanetse ho sebedisa seipone sa hao hore o shebe morao o ska iphumana o so otlile le bota kapa dikoloi tse ding.

Ke rata ho tsamaya hoseng hobane hoseng ho kgantshitse ebile ho tletse batho. Hoseng ke bona ho bolekile haholo.

Tekesi ena e ntjha e ne le kgubedu e nkga monate ebile ditulo tsa teng di le monate ekare o ka robala ho tsona. Mokganni le yena a re buisa ka lethabo ebile batho ba thabile ba sa batle ho theoha ka tsela e ne le ntle ka teng koloi eo.

Dumela, ke kopa o theole moya, ke a tseba hore o kwatile. Ke kopa tshwarelo, di-parcel tsa hao o tla di fumana hosane hobane ho la etsahala kotsi ya koloi mmeleng. Dikoloi di ile di a ema nako e telele haholo, ke kopa tshwarelo Mohlomphehi ya ka. Ke tla etsa bonnete hore hosane di-parcel tsa hao wa di fumana hoseng.

Soweto e ne e tletse ka batho ba ne ba lwanela mmuso mabapi le kgethollo ebile Nelson Mandela o na dula Soweto, ke ka hoo Soweto e le sebaka se tummeng haholo. Batho ba mmala e sweu le batho ba mmala o motsho ne ba lwanela haholo Soweto ke ka moo Soweto e la siya ditaba tse ngata ho fetisisa.

Tekesi ke sebedisa ho ya mo ntate wa ka a dulang teng. Ke tekesi feela e fihlang moo, dibese ha di fihle empa e ka o fitlisa haufi o bo tshwanela ho nka tekesi e nngwe hape.

Ditekesi tse ngata ha di molaong hore di ka tsamaya mmileng. Ke nnete hobane bakganni ba bangata ha ba batle ho patala hore ditekesi tsa bona di kgutlele molaong.

Ditekesi tsa Limpopo di tholahala Mantaha, Labone le Labohlano, ka hara .

Eya, ke a dumela, ke nnete. Batho ba eletsa Uber kapa Bolt ka mohala ha se ba kena koloing ba tshwarwa mokganni poho kapa ba nke koloi ya hae, ba bang ba ba lematsa. Ke taba e utlwisang bohloko haholo.

Ha ne ke ya Soweto, ke ile ka thuswa ke Queue Marshall ya nang le pelo e ntle haholo. O la nthusa ho kenya diphahlo ka hara tekesi, ha ntse a nthusa jwalo o ntse a tshehisa batho ba bang ka ntle, batho ntse ba tsheha. Ho ya ka nna e ne le motho ya bonahalang hore o thabile hape o ratuwa ke batho.

Ne ke tlo kganna ke ye seponeseng hobane nka se kgone ho nka molao matsohong a ka.